Polasing eo re sebetsang ho yona, re na le sebaka sa ho robala. Empa bothata bo boholo ke hore sebaka sena ha se loketse batho ho robala ho sona. Maemo a teng a tlase haholo ebile ha a fane ka bodulo bo hlomphehang. Re kopa rapolasi hore a ka ele hloko tletlebo ena ka botebo, mme a nahanisise ka maemo a bodulo ba rona. Re hloka sebaka se bolokehileng, se hlwekileng hape senang le seriti se lekaneng bakeng sa phomolo ya rona ka mora letsatsi le leng le le leng la mosebetsi. Re tshepa hore tletlebo ena e tla amohelwa mme ho tla nkuwa mehato e loketseng ho ntlafatsa boemo ba rona ba bodulo.

Batho ba sebetsang mapolasing ba hloka tlhokomelo e lekaneng ya bophelo. Ke ne ke tla etsa ena e latelang e netefatsang hore ba e fumane. Ho theha ditleliniki tsa bophelo bo botle haufi le mapolasing.

Ho boloka nako le boiketlo. Dijo tse ka hara lekolokoti hangata di se, di lokisitswe kapa di hloka ho phehwa nako e nyane ho fapana le tse omisitsweng tse ka hlokang nako e telele ya ho inela kapa ho pheha.

Eya, ho na le dibaka tse ngata moo batho ba ka fumanang ditholwana le meroho ya naheng. Dibaka tsena hangata di kenyelletsa meru, dithaba, mabala a diphoofolo le ditsela tsa dinoka. Batho ba tla fumana meroho le ditholwana tsena ka ho batlana le dimela tse fapaneng, tse tsebahalang ka hore di a jowa. Jwalo ka moroho wa thepe, moroho wa sekgethwe, ditholwana tsa mekgotla, tsa mekgotlwa le tse ding.

Ho bohlokwa ho hopola hore dijalo di hloka maemo a fapaneng a le hodimo le mobu hore di hole hantle. Mohlala, poone e hola hantle dibakeng tse futhumetseng tsenang le pula e lekaneng. Empa ha ena ho hola, ha ena ho hola hantle dibakeng tse batang haholo kapa tse omileng haholo.

Tlhahiso ya ho boloka metsi le ho fumana metsi nakong ya komello, mokgwa wa rainwater harvesting. O ruta ka ho boloka metsi a pula ho tloha marulelong a mehaho, le ho boloka ka hara ditanka kapa meqomong e meholo bakeng sa tshebediso nakong ya komello le tse ding tse ngata.

Tshebetso ya ho boloka dijo e bohlokwa haholo ho netefatsa hore dijo di dula di le fresh-e nako e telele le ho thibela hore di se ke tsa senyeha. Re na le ditsela tse ngata tsa ho boloka dijo. Mme ya pele, ho letswai . Letswai le hula metsi dijong ho thibela di-bacteria. Sena se sebediswa haholo ho boloka nama le tlhapi. Mme ya bobedi ho tsubela, smoking. Ho tsubela dijong ho eketsa tatso le ho thusa hore di boloka ka lebaka la ho di-chemical-e tse fumanehang mosing. Sena se sebediswa haholo ho nama le tlhapi.

Difofane tse nyane di ka thusa bo rapolasi ka ditsela tse ngata ho ntlafatsa temo le ho eketsa tlhahiso. Ho lekola masimo, difofane tse nyane di ka sebediswa ho nka ditshwantsho tse phahameng tsa masimo ho thusa rapolasi ho bona bophelo ba dijalo, ho fumana dibaka tse hlokang metsi kapa manyolo, le ho lemoha malwetse kapa dikokonyana pele di baka tshenyo e kgolo. Sena se thusa ho nka mehato, kapa nako e nepahetseng.

Ho ya ka temo, naha ya rona e romela thepa ya dimela ho feta ya diphoofolo dinaheng tse ding. Dimela tse romellwang ka ntle ho naha di kenyelletsa. Ya pele, poone. Ya bobedi, mabele. Ya boraro, koro. Ya bone, ditholwana le meroho. Dinaha tsena di hloka dijalo tsena tsa rona ka mabaka a fapaneng. Mme ya pele, tshireletseho ya dijo. Ya bobedi, boemo ba lehodimo le mobu. Ya boraro, boleng le motumo. Mme ya bone, kgabo ya moruo.

Ke kgethile ho jala canola hobane ke sejalo senang le thuso e kgolo. Se kgonang ho hola hantle sebakeng sa ka. Se thusa ho ntlafatsa mobu, hape se nkenela hantle moruong.

Afrika Borwa e na le melao e sireletsang basebetsi mapolasing e netefatsang hore ba tshwarwa ka toka le seriti. Mme nka mo hlalosetsa tsena tse latelang. Mme ya pele, ditokelo tsa motheo. Basebetsi bana le tokelo ya ho fumana moputso o tlase ho o behilweng ke molao. Ya bobedi, konteraka ya mosebetsi. Sena se sireletsa basebetsi le mohiri. Ya boraro, bodulo le ditshebeletso. Ha eba mohiri a fana ka bodulo, bo lokela ho bo ba loketseng le ho fitlhela maemo a itseng. Ya bone, boitshwaro le mekgwa e metle. Basebetsi ba lokela ho tshwarwa ka hlompho le ho se hlekefetswe.